Ku tivisa vadyondzisi ni vatirhi va mphamelo ku nyika swakudya swo karhi ku hlayisa rihanyo ra swichudeni.

Swi nga tlangiwa eka radiyo ku kota swi kota ku hlohloteriwa ka vavanuna leswaku va kamberiwa kahari ni nkarhi or kumbe vanhu lava tirhaka eswibedhlele va nga kota ku famba va nghena hi muti ni muti va kota ku hlamusela leswaku swi leswaku ku ku kamberiwa ku swi va hlohlotela hlohlotelo vavanuna leswaku va kota ku kamberiwa nkarhi ni nkarhi. Swin'wanyana swi nga nyikiwa va nga nyikiwa tikhasete va kota ku tlanga emakaya va kota ku va na vutivi leswaku swi pfuna njhani loko va kha kamberiwa nkarhi na nkarhi.

Ku nga vutleketli bya xihatla ku hlawuleka ka ti ti-transport to yisa vanhu eswibedhlele, ku endla swibedhlele swi fikelelekeka.

Mina ndzi titwa kahle hikuva swi ta pfuna yena swi pfuna na vumundzuku bya yena.

Nkoka wo phamela vana swakudya leswi akaka miri swi pfuna eka eka rihanyo dyondzo ni ku kula ka vona kahle.

Va nga tirhisa mahungu ni mindzilakanyo ya vurhangeri bya rixaka ku dyondzisa ku hlela ni vuyisa ti-program ta ku tirhisana.

Lexi mina ni nga ta vabyela xona i ku loko munhu a ti tshemba leswaku i pfinyiwile ku na mintirho yo sirhelela no vukorhokeri byo pfuna vanhu swi nga katsa vukorhokeri lebyi nga swihlawulekisi swa rihanyo.

U tiva leswaku u yime kwihi loko ku ve ku u na xitsongwatsongwana u kota u teka tiphilisi hi nkarhi ni nkarhi.

Ku nga antswisa vuhlayiseki bya le maghondzweni hi ku tumbuluxa ti program ta rihanyo ku sokorisa vaaki va magondzweni hi rihanyo ku fikelela mavumbeko ka ku va ku kumeka swikombelo.

Mina a ndzi vona ku ri miehleketo ya kahle ya ku sandza wanuna loko a nga yimbisangi mina ndzi twisisa leswaku swi kahle ku munhu a va a kha a swi tivaka ku munhu un'wana na un'wanyana u na ku hanya hi ndlela ya yena so ku sandza munhu a swi kahle a swi kahle hikuva ku van'wanyana va nga qina se va ri dlayini hikuva munhu a kha a va a sadziwile.

Loko munhu a xanisaka mudyuhari swi fanele ku tekiwa magoza yo tika ku fana no tshinya munhu la xanisaka, ku vikela mindyangu ni vaaka ndhawu na ku tivisa mu landzeri wa nawu.

I tinyagwa leti pfalaka hi mavoko, tindlela leti pfulekeke na swirho swa vukorhokeri.

Ku nga va ku fikelela ka vutivi, ku hlawula switirhisiwa hi ku olova, ku khangela swiviko swa swa rirhandzu swa rirhandzu, ku hluka timali ta vafambisi ta ku fambiselo.

Ina, ku yimbisiwa i ka nkoka eka rihanyo ra vavanuna swi hunguta jifo wa HIV ni tinyeleti tin'wana no hunguta vuvabyi byo fana na ku vevuka ka nhloko ya xirho xa .

Hi mavonelo ya mina, i ku navela ku hunguta mirhi hi ku hatlisa, ku fumela leswi hlamuseriweke hi vanhu lava vuriwaka va tshama va ri ni matimba na ku pfumaleka ka vutivi lebyi seketeriweke hi science.

Ku lawula ntsengo wa chukele ku fambisa matlhelo ya chukele ku pfuneta ku kula hikwalaho ka rihanyo.

Ndzi kombela mpfuno wa xihatla ndzi vone mhangu ya movha leswi ni nga swi vona swa chavisa swinene ndzi kombela leswaku mi endla vukorhokeri bya xihatla.

Yi khumba hi ku pfumaleka ka nseketelo eka ndyangu ni xikolo, ni ku karhateka ha ka ntsongo ntsongo emiyan'wini.

Rungula leri nga ta ri dyondzisaka eka va yingiseri na ku hlayisa rihanyo ra vona i ku chava mavabyi ya miri na ku chava ku tlula mavabyi.

Leswi a ni ta byela n'wana wa mina xo sungula i ku n'wi dyondzisa hi vuvabyi bya HIV ndzi tlhela ndzi n'wi dyondzisa leswaku a nga ti sirhelela hi yini leswaku a nga kumi vuvabyi bya HIV na kona na loko vuvabyi lebyiwa a nga byi sirhelela hi ku endla yini leswaku byi nga n'wi khomi vuvabyi bya HIV ku na tindlela to hambanahambana leti nga ta n'wi byela tona leswaku a tisirhelela eka vuvabyi bya HIV naswona na ku n'wi dyondzisa byi n'wi dyondzisa leswaku HIV swi vula yini, i vabya njhani.

Vanhu va nga sivela ku hangalaka ka HIV hi ku tirhisa khodomu nkarhi hinkwawo wa rimbewu ku ya sungula ku kambela rihanyo nkarhi ni nkarhi, ku tirhisa tiphilisi ta ku sivela HIV leti vitaniwaka ku i prep, ku dyondzisa vanhu hi HIV na AIDS.

Mina hi ku ya hi mina a ndzi vona leswaku ku va na nhlohlotelo ya vadyondzisi ku endla timhaka ta masangu ku va u kha u dyondzisa vana leswaku u dyondzisa vana hi timhaka ta masangu u dyondzisa vana leswaku va kota ku tisirhelela eka mavabyi na ku yimisana.

Hi ku ya hi mina a eish, a ndzi twa swi ndzi tikela swinene hikuva a ndzi nga tolovelanga ku mbala swifunengeto naswona a ndzi nga koti ku hefemula kahle hi swifunengeto.

Swi pfuna ku tlakusa ntirhisano wa mianakanyo, swi tlakusa matimba ya miri, swi aka miri na mianakanyo ya n'wana hi ndlela leyi heleleke.

Mina ndzi nga byela manana leswaku swiphephana sweswi va nga swi tshembi leswi va nga kota ku ti, leswi va nga swi endlaka i ku ya exibedhlele kumbe etitliliniki va kota ku ta kota ku va pfuna, futhi exibedhlele na letitliliniki hi vona vana va va va ku na vuswikoti byo horisa mavabyi ya mixaka hinkwayo.

U nga ha tshama u nga ha kumi n'wana kumbe xana swi vanga mavabyi yo karhi emirini wa munhu loko munhu a tirhisa kungahato ndyangu nkarhi wo leha.

Vukorhokeri byi nga tirhisa switirhisiwa swo fana na software ya ku landzelela riqingho leswaku byi vona leswaku riqingho rin'wana na rin'wanyani ra hlayiwa ra hlayiwa naswona ri hlamuriwa hi nkarhi xa vumbirhi loko riqingho ri nga hlamuriwa hi munhu voice mail yi nga kombela munhu loyi a vitanaka ku siya rungula naswona vukorhokeri byi nga tlhela byi boheka ku tlhela byi vitana.

Ndzi nga byela muvabyi leswaku miri ya vanhu a yi fani swi nga endleka swi nga endleka yena yi n'wi tirhela hi vhiki rin'we van'wanyana swi nga endleka yi nga vatirhela vhiki rin'we le xi ndzi nga ta xi hlamusela eka muvabyi i ku mimiri ya vanhu a yi fani na ti product a ti tirhi ku fana emirini ya vanhu.

Switandzhaku swo vanhu va nga teki maphilisi ya vona hi mfanelo swi nga va nga leswaku u nga vi na rihanyo ro leha nakona swi nga va nga leswaku miri wa wena wu tshama wu nga ri kahle so swikahle munhu loko a teka maphilisi ya vona hi mfanelo nakona loku nga teki hi mfanelo swi nga vanga na rifu eka munhu.

Va ya ka ndhuna kumbe va nga ya ka ka masipala va kota ku lava mavito ya switarata kumbe tiyindlu leti nga na tinambara hi kona lava nga ta va pfunaka kona hi xihatla.

Vavanuna a va tekeriwi enhlokweni loko va vulavula hi ntshikelelo ya mianakanyo hikokwalaho hi ku va hundze emisaveni hi ku teka vutomi bya vona a va tekeriwi enhlokweni ene xin'wanyana i ku va hleka loko va vulavula hi ntshikelelo wa mianakanyo.

Swilo leswi nga ta swi katsa eka mbulavulo i ku chela vaxavisi va murhi ya vuxisi leswaku ku ni ta va ku ri va ku ri na swivangelo leswi loko va xavisa mirhi ya mavun'wa vo tshungula mavabyi naswona va nga khomiwa for nkarhi wo leha ku va va xavisa mirhi ya vuxisi.

Yi kahle hikuva swi sirhelela ku vana vanhu va kuma vana va ku tala naswona swa ku biha i ku ku hlwela ku tirhisa maphilisi ya xihatla a ya kahle hikuva ku, u nga va na vuvabyi byo karhi u kuma vuvabyi byo karhi hi mhaka tiphilisi.

Hina emugangeni wa hina vanhu lava nga na vutsoniwa va hloniphiwa swinene hikuva va suke vadyondzisiwile emugangeni leswaku mutsoniwa wa hloniphiwa.

Ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi vuye yiwa swinene hikuva vanhu a va a nga ha swi koti leswaku va kota ku ya emavhengeleni va kota ku xava xava nakona swi leswi endla sweswo ku leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi wa na vanhu vo tala va helele hi mitirho hi swin'wana swa swona leswi nga endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi va yi ri kumeka yi ri hansi swinene.

Vavanuna a va swi koti ku va a va swi koti ku humesaka swilo leswi nga le embilwini ya vona ku fana na hina vavasati vavanuna va swi kota leswaku va tshama hi swilo embilwini va nga vulavuli va nga swi koti ku vana va na vanhu van'wanyana leswo swi endlaka leswaku vatirhi va tirhisa swidzidziharisi tanihi ndlela ya ku langutana na swiyimo swo tika.

Eya, swona swa vangelo leswaku n'wansati loko a nga se kuma n'wana or kumbexana a nge se tekiwi loko a tirhisa loko a tirhisa nkunguhato wa ndyangu wu nga endla leswaku a helela a nga a nga ha kumanga vana.

Pfuna swiphiqo lexiwani i ku thola vanhu etitliniki ni le swibedhlele leswaku ntirho wa vona kota ku va olovela swinene.

I ku kambisisa mhaka hi vuenti na ku langutisa vumbhoni bya science.

Swi nga haxiwa eka tithelevhixini u ri ka xaha xa moya leswaku va va na vutivi byo tala swinene.

Mina ndzi vona leswaku mfumo wu nga nghenelela leswaku va tisa mirhi ya ku tala eswibedhlele leswaku vanhu va ta kota ku kuma mirhi ya ku tala va nga yi .

Ndzi tiva ndziva, mavengevenge, mavabyi ya mahika na va nga kota ku siveriwa from, va nga kota ku siveriwa kusuka etliliniki or eswibedhlele nakona yi nga siveriwa hi ku nyikiwa murhi leyi sukaka ka vaongori.

Hi mavonelo ya mina ku na swivangelo swohlayanyana leswi endlaka vavanuna va papalata ku vulavula hi ta rihanyo ra miehleketo leswi swi katsa ku chava ku voniwa o nge va tsanile, ku pfumaleka ka vutivi hi rihanyo ra miehleketo, ku navela ku lawula swiphiqo swa vona hi wexe.

Ina, mina ndzi hleketa ku ri ndzi vona ku ri miehleketo ya kahle hi ku swin'wana swi suka swi nga swi nga lavi madokodele mara swi lava tin'anga ta ndhavuko so swi kahle ku madokodela ma tirhisana na tin'anga.

A ndzi dya tihove, hlampfi na meleke eeh swakudya leswi mina ni vona swi aka miri hikuva swi na ti vitamin.

Ku nyika vutivi lebyi hetisekeke ni lebyi tiyisekaka.

Ematikweni lawa ku nga na swiphiqo swa mimovha, ku humelela ka ma-program ya ku hlayisa swifuwo, ku khoma mimovha ya ku tirhisa mixangu ya mimovha, ni ku tshembisa ku lulamisa swiphiqo leswi.

Ku kombisa ndlela yo tirhisa switirhisiwa swa vuhlayiseki hi ku kongomisa na ku pfuna vatirhi ku tirhisa khombo ni ndlela yo sirhelela rihanyo ra vona.

Mintirho yo hlangana ni lava hundzeke i ya nkoka ngopfu hikwalaho ko pfuna vanhu ku amukela ku lahlekeriwa, ku phahla, ku tumbuluxa vuxaka ni ku tiyisa rihanyo ra ntokoto ni ra ndyangu.

Ina i ntiyiso ndlela leyi munhu a a kurisiwaka ha yona yi yi nga hlohlotela kumbe ku hunguta ku tikhoma ka madzolonga yo wela eka rimbewu rin'wana.

Va fanele ku langutisa mirhi yi fanele yi yi yi tsariwa hi SAHPRA. Bokisi ra mirhi ri fanele ri va na rungula leri hlamuselaka vito ra mirhi, xo hetelela ku kambisisa phepha ra mirhi.

Ndzi rhandza kokwani Mashele swinene, leswi ndzi lavaka ku va yisa evuhlayiselweni a hi leswi ndzi va cukumetelaka, kambe hi leswi ndzi lavaka leswaku va kuma vukorhokeri bya kahle na ku hlayiseka.

Ndzi amukela hinkwenu vatswari, vadyondzisi na vatswari vadyondzisi lava mi nga kona namuntlha eka nhlengeletano leyi. Nhlengelatano lowu wa nkoka swinene, swivilelo swa mina i ku ndzi lemukile ku hlwela ka ku hlamula hi xihatla loko vana a vavisekile, so a ndzi kombela leswaku a hi vulavurisanani hi swona tanihi ri ku ri na vatswari tanihiloko ku ri na vadyondzisi.

Mirhi yi nga yi nga tirhi kahle emirini naswona u nga lova no lova.

Ku fanele ku vekiwa switirhisiwa swa ku nghena nakona faneke ku va na swikombiso swa marito ni swifaniso.

Ina hi mavonelo ya mina ku yirisiwa ka migingiriko etikweni hi nkarhi wa COVID-19 swi pfunile swinene ku hunguta ku hangalasiwa ka switsongwatsongwani, hikuva ku hungutiwile ku hlangana exikarhi ka vanhu ni ku dyondzisa vanhu hi vuhlayiseki.

Ndzi nga twa ndzi hela matimba kambe ndzi ndzi nga amukela hi ku tsundzuka leswaku HIV a hi rifu, naswona vanhu vo tala va hanya vutomi lebyi lebyi leheke hi mirhi ya ti-ARV.

Ndzi nga tirhisa ndlela yo ti hlayela yo xixima naswona ya ku dyondzisa hi rirhandzu.

COVID-19 yi hangalaka hi mavoko loko munhu a khumba swilo kumbe vanhu lava nga ni xitsongwatsongwana, kutani a teka hi mavoko emahlweni vo hlantswa.

Ina ndzi vona face mark-i yi ri xiave lexikulu eka ku sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19, hi ku face mask yi pfuna ku sivela ku rhumeriwa ka tinyungu ta ntungu kumbe migingiriko ya mintsongo leyi nga kumekaka exihlalweni xa voko kumbe .

Hikuva ku landzelela kahle ku tiyisisa ku lawula vuvabyi naswona ku nga sirhelela miehleketo ya rifu na swiyimo swo tika swa rihanyo.

U n'wu vona hi ku hlundzuka loko tikaka, ku hlantsweka ni ku chava hi ku famba ka nkarhi ni ku va ni xifuva xo vava ni ku hlengeleta khodzi.

Ku hunguta ku amukeriwa ka vutirheli ni vuxokoxoko byo hlayisa rihanyo na ku vonga ku pfumala xivindzi xo ya eka vahlayi.

I ku twisisa, i ku yingisela hi ku tinyungubyisa, ku hlamusela hi kurhula hi xiyimo xa vutomi, ni vutirheri, na ku twisisa vukhongeri bya ripfumelo ra vona.

Ndzi nga kaneta, ku hlamba mavoko hi mati ntsena ku nga pfuna ku susa daka kambe ku pfuna ngopfu loko ku tirhisiwa swin'we ni swiphephana kumbe sanitizer ya alcohol.

Kombisa munhu wo hanya hi vutlhari a tshembekile naswona a rhandza ku pfuna van'wana hi swiphiqo swa rihanyo.

Swi pfuna ku lawula rihanyo ra vuvabyi naswona swi kombisa ku rhandza ku endla ku pfuna lokukulu.

Ndzi nga n'wu byela leswaku ku tikuma a ri na xitsongwatsongwana xa HIV a hi ku hela ka vutomi naswona a nga hanya hi ku dya tiphilisi ta ti-ARV.

Ku pfuna mukhalabye la dyuhalekeke wa mina i ku katsa ku seketeriwa ka rihanyo, ndzi nga n'wu hlanganisa ni ndyangu ni vanhu ni ku amukeriwa hi rirhandzu ni ku pfuna ku hlula mintlhontlho ya ku yexe.

Hi ka lwa hikwalaho ka ku lahlekeriwa hi switirhisiwa swa vutirheli timali mpfuno wa ndyangu ni ku tsakiseka ka vutirheli.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku maphilisi a ma nge tirhi kahle emirini, naswona va nga ti vangela ku fa loko va nga nwi maphilisi hi ndlela ya kahle.

Ku tiva xiyimo xa wena xa rihanyo na ku sivela ku hangalaka ka HIV eka van'wani.

Swi nga khunguvanyisa rihanyo naswona swi fanele swo hlamuseriwa hi vukheta hi ku landzelela nkombiso wa vuhlayiseki bya swa rihanyo.

Ku pfaleriwa i xiyimo lexi munhu a humeleriweke ha xona laha van'wani va n'wi pfaleleka ehandle ka mintlawa kumbe mintirho, ku ti hambanisa i xiboho xa yena hi yexe swi nga hlanganisiwa na van'wani.

Ku tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji ku pfuna vatswari ni tin'anga ku landzelela nkarhi na nhlayo ya mirhi leyi tekaka.

Vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi a va pfuni nchumu na ku va rhandza ku tsandzeka hi vomu.

Ku tsandzeka ku tsundzuka ku teka mirhi hi nkarhi lowu faneleke hikwalaho ka ku lahlekela hi miehleketo.

Ku tirhisa bokisi ra mirhi leri hlawulekeke hi masiku ni minkarhi ya siku ku tirhisa swifaniso kumbe tinhlamuselo leti twalaka kahle.

Ku pfumala vuhleri lebyi ringanisekeke na ku vilela ka timovha leti nga tshukangiku.

Hi ku veka milawu ya ku lawula swikalo swa timali leti xavisiwaka hi yona mirhi kumbe hi ku seketela ku humesiwa ka mirhi ya generic.

Mirhi ya ku hunguta ku vilela yi endla munhu a hlanya na leswaku i mirhi ya vanhu lava nga ni madimoni.

Ma katsa ku pfuna munhu ku twisisa mirhi, ku va na ndyangu wo n'wi seketela, ku landzela nkarhi na nkarhi, na n'anga ni ku tlhela a tirhisa switirhisiwa swa vutshunguri bya miehleketo.

Ina hikuva va ta fikelela vutshunguri hi ku olova na ku tlakusa rihanyo ra vaaki.

Hikuva va tsandzeka ku xava mirhi va ti tshembe ngopfungopfu eka swibedhlele swa mfumo naswona va titwa va karhele hikwalaho ka ku pfumala mpfuno wa le rihanyweni.

Swi endla leswaku vavabyi va tsandzeka ku landzela mirhi ya vuxisi naswona swi engeta swi engetela ku titshega ku vona eka swibedhlele.

Mirhi leyi yi pfuna kumbe ku fanela ku hlanganisiwa ni nseketelo un'wana tanihi counseling ni nseketelo wa ndyangu.

Mirhi leyi yi pfuna miri na miehleketo ku tirhisana ku hunguta ka ku karhateka ka miehleketo kambe ku tlhela ku tirha swin'we ni ku vulavula ku hlawula leswi u swi endlaka ni ku nyika nkarhi wa ku tshama u ti pfuna.

Va titwa va pfariwile va ku kuma mpfuno wa rihanyo naswona swi engetelela ku tika ka vuvabyi bya vona.

Swi pfuna ku tiyisisa leswaku mirhi yi tirha kahle ku hunguta swiphiqo swa rihanyo, ku pfuna ku landzela milawu ya n'anga ni ku olovisa ku tirhisi ku tirhisiwa mirhi hi ndlela leyinene.

Ku chava ku nga tirhi kahle ku chava ku engeteleka ni ku tshemba leswaku mirhi yi nga pfuneti.

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle hikuva ku nga onhaka rihanyo ra munhu.

Ina, a ndzi ta va byela leswaku va ta kota ku ndzi pfuna ku kuma vuhlayiseki lebyinene naswona va ndzi rhandza.

Ku hlaya ndlela ya ku tirhisa mirhi ya nkoka ya mali ku tirhisa switirhisiwa swa rihanyo swo pfuna ni ku nga xavi mirhi leyi nga landzeliwileki milawu.

Ku pfuneta hi ku nyika dyondzo, ku lawula ku humesa mirhi, ku tirhisa maphurojeke ya ku tlhelela eka vutomi bya kahle ni ku endla mihlovo yo avanyisa.

Ina, hikuva swi khumba rihanyo ra munhu hikuvava swi engetela ku tlhariha ka miehleketo swi onha ku tshembeka ka ku rhumiwa ka mirhi ni ku khumba vuxaka bya munhu na ndyangu.

Ku njhani munghana ndzi rhandza ku ku tivisa leswaku ndza swi tiva leswaku swi tika swinene ku va eka ntshikelelo wa miehleketo, ndzi rhandza ku ku tivisa leswaku u sungula ku amukela mpfuno swi nga endla leswaku u titwa u tlula kahle naswona u kota ku lawula swilo swo tika.

Ku lawula ku tinyikela ku pfuna ku tlhelela eka vutomi lebyi tsakisaka ni ku hunguta swiphiqo swa miehleketo swo fana ni ntshikelelo.

Ku katsa ku hlamala ka vutlhari, ku karhateka ka miehleketo, ku tshikeleleka ka mianakanyo na ku olova ku chava.

Ku angarhela ku rhumiwa ka mirhi kusuka eka vaxavi lava tshembakaka.

Swibedhlele swa mfumo swi tirhela vanhu vo tala swi tlhela swi rhandza ku lawula swiphiqo swo tala swa rihanyo.

I ku sungula ku tshembela eka miri na ku lahlekeriwa hi vutlhari.

Xi kombisa ku avanyisa ku nga lulamangiki leswi swi kombisa ku avanyisa hi ku tirhisa rixaka kumbe rimbewu leswi endlaka swi va ni mi khombo.

Swi pfuna ku aka vanhu lava hanyeke kahle hi matimu hinkwawo ku ti twisisa, ku tikhoma kahle ni ku pfuna van'wana.

Yi fanele ku kamberiwa nkarhi na nkarhi ngopfungopfu ku ta ka tin'hweti tinharhu ku ya eka nkombo, swi pfuna ku tiyisisa leswaku murhi wo pfuna naswona a wu vangi makhombo naswona leswaku n'wana wa munhu loyi a vabyaka a kuma nseketelo wa kahle.

Lava ku avanyisiwa na ku pfumaleka ka vutivi.

Ku nyika ntsevisiso hi mirhi.

ku nyika dyondzo hi vutivi bya rihanyo ra miehleketo

Ku aka swibedhlele ni titliliniki etindhawini ta le kule.

Ina hikuva a swi ta ndzi pfuna hi rihanyo ra mianakanyo.

Mfumo wu nga nghenelela hi ku hlayisa, ku hlela, ku tirhisa thekinoloji leswaku ku pfumala ka mirhi ku nga vangi pho ku nga va nge khombo eka rihanyo ra vaaki.

Ku endla leswaku ku pfumela ku vilela i mhaka ya moya kumbe ndhavuko ku ri na ku vona hi vuvabyi bya miehleketo lebyi lavaka murhi wa xisayense.

Ku vanga swiphiqo swa mirhi leswi nga heriki.

Ku sirhelela ku anama ka vuvabyi bya COVID-19.

Switepe leswi va swa rihanyo va faneleke ku swi teka ku kota ku seketela vatsoniwa lava humaka ematikoxikaya, i ku lawula miehleketo ya vona ni ku hanya vutomi lebyi nga na ntshembo, swi pfuna ku ololoxa ku fikelela switirhisiwa swa rihanyo.

Ku tiyisisa leswaku mirhi yi tshama yi ri kona hi nkarhi lowu lavekaka.